Iinkolelo zesiNtu zinganempembelelo entle nengenamsebenzi. Umzekelo, kwezinye, kwiinkolelo , kwiinkolelo zesiNtu kuye kuxhaswe umbono wokuba umntu kufuneka abe nosapho olukhulu. Kwezinye iye, iinkolelo zethu ziye zenze kube nzima ukubana abantu bafikelele kwiinkonzo zocwangcisontsapho ngokuzimela ngoba kuye kubekwe umthwalo omkhulu kumntu ongumama. Yaye kuye, kuye, kuye , iinkolelo zethu ziye zibone ngendlela yokubana icwangcisontsapho kuyinto engalunganga, ichasene nemfundiso yesiNtu okanye inkolo.

Ukhona umehluko obalulekileyo ekuphenduleni kweenkonzo zikaxakeka kwiziganeko ezahlukileyo. Umzekelo, ingozi yendlela. Ingozi yendlela ihlala ingxamisekile kakhulu ngenxa yokuba ibandakanya abantu abaninzi abakwimeko engxamisekileyo kuye nezohlwayo ezifuna unyango olukhawulezileyo. Kube khona ingozi kwindawo yokusebenza. Ingozi kwindawo yokusebenza inokwahluka ngobunzima, ngamanye amaxesha ingaba yeyomntu omnye okanye iqela elincinci kwaye uninzi lweziganeko luhlala lunemida ethile engqongileyo. Okwesibini, iingozi zendlela zenzeka kwiindawo zohlahlolwabiwomali okanye ngamanye amaxesha kunzima ukufikelela ngokukhawuleza ngenxa yomgangatho wesithuthi okanye indawo yesiganeko. Iindawo , iingozi zeendawo zokusebenza zona zenzeka kwiindawo ezicwangcisiweyo apho kuxhonywa khona iinkonzo zempilo kwaye kunokwenzeka uba kufikelele ngokukhawuleza ngakumbi.

Ukungathathi ntweni kukhokelela ekunqongopheleni konyamezelo olufunekayo yaye kunciphisa nomgangatho wonyango olufunwa ngabantu abadala kwizibhedlele. Ungathathi ntweni kungakhokelela ekubeni abagulayo bangafumani ulwazi olwaneleyo malunga nonyango lwabo okanye indlela yokulandela unyango, nto leyo eyenza ukuba kube nzima ukulandela imeko yabo. Ndicinga uba kubalulekile ubana abasebenzi baqeqeshwe ukuze ukunyusa , ukuze kunyuswe ulwazi lokuba kubalulekile ukunyamezela kwaye bangayiphunculi inkqubo yokhathalela abantu abadala, ukuze abantu abadala bafumane uncedo okanye unyango olusemgangathweni noluyinxalenye yentlalo enobubele.

Abantu abaphila nokukhubazeka baye bajongane neengxaki ezininzi kumaziko ezempilo ngenxa yoba bayacalucalulwa yaye abahoywa. Uze sibancede bafumane unyango olufanelekileyo funeka siqinisekise ukuba amaziko ezempilo ayafikeleleka yaye abasebenzi kufuneka baqeqeshwe ukuze babaphathe ngentlonipho. Kwaye sibandakanye abakhubazekileyo ekucwangciseni iinkonzo. Kufuneka, kufuneka sandise ulwazi kuluntu ukuze kuqhawulwe amabala okucalucalulwa. Xa sifikelela kubo bonke abantu ngokulinganayo sakha uluntu olulinganayo nolunovelwano.

Umcelimngeni endisoloko ndijamile nawo xa kufuneka ndifikelele ekliniki ukuba okokuqala indlela imbi. Kufuneka ndihambe umgama omde ngeenyawo kuba akukho zithuthi ezingena , ezingena khona rhoqo. Xa ndifika ihlala igcwele abantu kufuneka ndihlale ixesha elide ndilinde. Maxa wambi abasebenzi bakhona abanaso isineke xa kufuneka chaze ingxaki zethu, nto leyo eyenza ubana ungafumani unyango olufanelekileyo, yha. Yonke le nto iye yenze ixhala nanini na xa kufuneka ndiye ekliniki.

Xa umntu ethi une-high blood uthetha uba uxinzelelo lwegazi lakhe luphezulu, nto leyo ithetha uba igazi lixanana kakhulu emithanjeni. Nto leyo enokubangela izifo ezinzima ezifana nesifo sentliziyo okanye isifo sehlangothi. Le meko ayisoloko ibonakala ngeempawu, koko kubalulekile ubana umntu ahlolwe rhoqo, atye kakuhle, azilolonge, nokuphepha uxinzelelo lwengqondo.

UMzantsi Afrika unesiseko sokunceda ngexesha likanogumbe kodwa kusafuneka uphuculo. Kufuneka kuqiniswe izixhobo, uqeqesho kunye nezicwangciso zokungxamiseka ukuze bonke abantu, kungakhathaliseki nokuba umntu uhlala phi, bakhuseleke baze bafumane uncedo olukhawulezileyo. Kukhona , iinkonzo zikaxakeka zikhona nemibutho efana neeGift of the Givers, nolwazi olunikezelwa nguRhulumente. Kodwa , kodwa , kodwa ke kusekhona ungalingani kokufikelela kwezixhobo okanye kube khona izithuthi ezincinane ezingonelanga nokungabikho kwamanzi acocekileyo, umbane okanye unyango olukhawulezileyo.

Ndake ndaya emntwini onyanga izigulo zomzimba ngamayeza esiNtu kuba ndandingumntu onomzimba ombi, umzimba wam unezilonda, nto leyo eyaye yenze into yobana ndingakwazi ukuhamba. Saye safumana iyeza lokuthambisa nelokusela ngaphakathi elaye landinceda kakhulu. Amayeza esiNtu abalulekile kwinkcubeko yethu yaye ayanceda, kodwa kubalulekile ukuxuba ulwazi lwakudala nolwanamhlanje ukuze sikhuseleke. Ngoba kaloku kukho abantu abaninzi enza amayeza esiNtu akwaziyo ukubana abe , abe nefuthe elibi xa engaphathwa kakuhle.

Kubalulekile ukufundisa abantwana abangaphantsi kweminyaka engamashumi elinesithandathu ngocwangciso lweentsapho ngendlela elungele iminyaka yabo. Ulwazi olunzulu noluchanekileyo lubanceda baqonde imizimba yabo yaye babone umahluko phakathi kokuvuma nokunyanzeliswa, yaye bawazi namalungelo abo. Xa sifundisa abantwana ngendlela efanekileyo siyabakhusela ekuxhatshazweni kwaye sibanika namandla okwenza izigqibo ezifanelekileyo xa bekhula. Ukufihla ulwazi akubancedi, kodwa ke ukufundisa kuyabakhusela.

Kukho umehluko omkhulu ekuphenduleni kweenkonzo zikaxakeka kwizikhukhula phakathi kweendawo zasemaphandleni nezasezidolophini. Ezidolophini iinkonzo zifikelela ngokukhawuleza kuba kukho izixhobo ezininzi, abasebenzi abe neleyo kunye neendlela ezilungileyo. Kodwa emaphandleni abantu badla ngokulinda ixesha elide ngenxa yokunqongophala kwezixhobo, iindlela ezimbi kunye nokuba, nokuba iinkonzo zikude. Oko kubeka abantu basemaphandleni emngciphekweni omkhulu xa kukho izikhukhula. Kuye kufune uba, kuyawufuneka into yobana kucwangciswe ngakumbi ukuze wonke umntu afumane uncedo ngokulinganayo.

Ewe, ndingayisela intelezi xa, xa ndiphethwe sisisu. Amanye amayeza esiNtu ayanceda ngokwenene, ingakumbi kwizigulo ezilula. Intelezi oko yayisaziwa njengeyeza elincedayo kwisisu mandulo. Lilonke ndiyithembile so ndingayisela, ndingayisela, ndingayisebenzisa.